Dintlha tse ke ka di hlahisang ke hore ntho tse e leng hore re di bona social media-eng, ha se hore ka ofela ha tsona ke tsona tse phelang kapa tse phethahaleng. Social media-eng mang le mang o beha e leng hore o batla setjhaba se bona, e seng ka mora taba eo.

Mohlomong ba ka kgona ho thusa batsofe ka hore dintho tse ka reng bo dijalo kapa dintho tse hlapang, tse tolang ba di fumane mahala. Se ka hona mmuso wa rona rona o so kgona hore bana ba basadi e le hore ba kgone ho fumana ntho tse bitswang di-pads. Mohlomong le batho ba baholo ha ba ka ba fa tsa bona tsa ho tola hore mohlomong ntho tse ngata di se ke di a ba imela.

Dithibela pelehi o ka kgona ho di fumana clinic-ing e tlo kgona ho thusa hore mohlomong ka yona dilemong tseo o leng ho tsona ha o batle ho ima kapa dintho tse itseng, o ka kgona ho ya hona moo wa kgona ho thola thuso.

Ke hore, setjhaba sa heso meriana e sa ngolwang hore e tswa kae le hore e entswe ke mang, e senang le ditempele le seke la enwa.

Ke ka ba jwetsa ka hore ho etsa ngwana kapa ho ba le bana. Ha se ntho e leng hore ke wena ikgethetseng. Empa ntho tse ding tlameha re di amohele.

Ke hore metseng e meng kapa mapolasing, ha ba na ntho tseo re nang le tsona. Dingaka tse leng horeng di phahame haholo hore ba ka ba na ba ka ba na le meriana e re e ba loketse.

Ke hore bana nou ba ba rute ka family planning, e le hore o ka kgona ho thibela hore o ka ba le bana. Ba ba rute le hore morwalo wa ngwana o ntso le ngwana ke ntho e matla haholo.

Ke ka ba kgothaletsa ka hore, nthwe nngwe le e nngwe e leng hore ba kgetha ba tsebe ba kgetha hantle nakong ya nou. Ho ba o mong if a na le kokwanahloko ya HIV a ka nna kenyetsa oo o mong. Empa ba ka nna ba i-protect le bona ba ihlokomela ba sebedisa ntho tse tlamehileng hore ba di sebedise. Mme le hore ba e le hore ba nka qeto e ba nahanne hantle.

Ka pono ya ka ke ka re ke ntho e lokileng. Ho ba e ho e ka be meriana e leng hore ba iketsetse ha e fodise, ne ba tlo ya merianeng ya dipetlele kapa di-clinic. Jwalo ka hore tse ba tshwarelletse yona meriana e ya bona, ho tjhong ya basebetsi ya ba sebeletsa.

Ntho ena e nhlalosetsa ka hore batho ba dulang ditoropong ntho tsa bona di ya ba phetisetso haholo. Mohlomong ke hore moo ba dulang dikontiri kapa tsela ba kgona ho e fumana. Empa mahaeng ho na le ntho e bitswang ka ka GPS, ho ba thata hore motho o mo thole kapa thuso e potlake. Ka lebaka la hore moo ba tswang ho jwang.

Ee, ke a le tshehetsa lenaneo leo. Ho ba ho e ka be batjha ba batla ho tseba ka ho lema, ba tlo ba na le tlhokomelo le kutlwisiso ya ho ya ho lema. Le hore na ho lema ho tlo ba tswelang.

Ke hore dihlahiswa tse ding ba di hlokomele, le hore ba bale hore di tlo ba thusa ka eng. Pele ba ka ba tla ho itshenya tshobotsi ya bona.

Batho ba sepetlele, ba dipetlele tse hodimo. Meriana ya sepetlele sena e fedile. Re kopa thuso jwalo ka ha batho ba kula ka bo ngata. Thuso e nngwe le e nngwe e le ka e romellang ra e kopa. Hore le maphelo a bona re tsebe ho tshireletsa.

Tjhe, ho ya ka nna ha se ntho e lokileng. Ho ba ho dumellana ha kgomo ya fatshe, bana ba tlo e latella ba tlo bona e le ntho e lokileng hore ka nna ba di sebedisa tsona dintho tseo.

Ke hore batjha ba ka jeko ba swabela hore batho ba tlo reng. Ba dula ba nahanne hore batho ba tlo reng. Ba bang bona ha ba batle ho bonela batho ba baholo, ke ka hoo ho le thata hore ba kgone ho ba thusa.

Ke hore ba rute batho hore bakudi ba jeswa jwang. Le hore bakudi kapa batho ba tsofetseng bo maleire kapa dintho tse ding, o ka kgona ho ba tjhentjha jwang. Le hore o etsa jwang ha motho a moholo a e ka re wa qaka.

Batho ke kopa le arabang di-phone. Ho ba ha le tsebe kotsi tse hlahang diterateng, batho ba hloka thuso. Empa ha le sokodisa ho fihla motho o tla be ba bang e be maphelo a bona a fela.

Ke hore ho ka be ke bona hore motswalle wa ka moo a leng ho ba ho ba kotsi ho fetisisa. Ke ka mo batlela thuso ho batho e leng hore ho ba hlokomela batho kapa ba na le tsebo ya hore batho ba tjena o ka kgona ho ba thusa jwang. Ba bang bo di-social worker ke ba ise hona moo.

Lebaka le leng le etsang hore motho a sebedise meriana ya setso, ke hore ha e rekuwe. O kgona ho iketsetsa ka nako eo o e hlokang kapa o batlang ona moriana. Le hore o kgona ho thola ona ka nako.

Matshwao a lefu la TB, o tlo bona ka ho kgohlela. Le hore ha ho kgohlela ha o sa tswa ntho tse lokileng, le madi a tswa kapa hona o tlo bona ka madi a tswang le leleme e leng horeng le tlala leleta.

Tjhe, nna kganya ya ntho tsa setso ha e nsebeletse. Ho ba ha se le ka taba ya tumelo, ke ka taba ya hore meriana eo ha ke tsebe ho iketsetsa. Ke ka hoo ke sa tsotellehe kapa ke latela.

Nna ke ka thabela ha banna ba ka ba ba ka rutwa ka dikokwanahloko tse tlang, kapa ditlamorao tsa ho sa ihlokomele le ho se sebeditse dintho tse hlokahalang. Empa ke ka ba kgothaletsa hore bane nne ba ye di-clinic-ing ba tlabe ba hloka pheko ba tla e fumana hona teng.

Ee, ke bona ho nepahetse hore ba rute bana ka thobalano. Hore ba hle ba tsebe ditlamorao tsa thobalano o tshwantshwane o le monyenyane. Hore di teng tse tlo tlang ha e ka ba tse ba robalana.

Ke nahana hore banna ba bang ba na le kgahleho maphelong a bona. Ba bang ha ba na kgahleho. Batho ba bo ntate bo ngata ba bona ba etsa feela, ha bana taba le ditlamorao.

Tse ding tsa bana re ka se re di butswe la bona kapa re ba eletse ka thobalano. E ka re jwale re re ba robalane empa ba itshireleditse.

Ho ya ka moo o dulang teng, ha o dula motse toropong ntho tse ding o tlo di fumana bonolo. Empa ha o ha o dula mahaeng, o tlo di fumana bothateng.

Nka eletsa motswadi hore a tsebe pele mo a ka batlang ho romella ngwana hae teng. Hore na ho hlokomelehile le batho ba hlokomelehile, ba ba hlokomela na.

Nna tender ya ka ke ya ho Kolomaka. Ke rata ho kolomaka le hore ke dule mo ke tsebang hore o hlekehile.

Tjhe, ke nahana meriana ya toropong e betere ho feta ya setso. Hobane eo e se fumanehile ebile e tjhekuwe hore na e lokile na hona le hore ya setso.

Ho berekisa mala ke ka nwa moriana o bitswang ikopanya le disprin. Tseo tse pedi di ka kgona hore motho ka mong a sebedise mala.

Di-clinic tse tsamayang ke tsona tse hlokomelang batho ba tsona. Ke tsona tse tsebang mosebetsi.

Ho nwa jwala ha se ntho e lokileng. Ho na le ditlamorao, ebile ha o le motjha ho phoso haholo. O ka fumana di-sick tse tshwanang le bo tse ba di bitsang seizure, e be e bohloko haholo. E tshwara batho eleng hore ba nwa haholo.